Kgang e nnile gore ga dingwaga di fetoga, sengwe le sengwe se be se fetoga, mme ka setso sa rona re apara makgabe le seope, ka jalo mo ngwageng tsa se jaanong, batho ba le bantsi ga ba sa tlhole ba batla go apara ka mokgw'o re tshwanetseng ba apare ka teng.

A o akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa ko moletlong o tlotlegang jaaka di-conference? Ee, ke nagana gore go ya ka gore go ntshitswe gore go apariwe eng. Ga se tse tsotlhe tse o ka di aparelang moaparo wa setso gonne diaparo tse dingwe ko ditirong tse dingwe ba go tlhalosetsa gore o apare formal kapa moaparo wa setso.

Ke moaparo wa setso wa basadi o feng, o naganang gore o montle, goreng o nagana jalo? Ke mesese kana ke, kana e ka tswa ba e bitsang ke mesese e me telele le dikete tse di telele, ke tsone diaparo tse ke naganang gore di dintle mo basading.

Nnyaa, ga ke nagane gore go amana gongwe le moaparo wa Sezulu kana wa Sexhosa. Ke nagana gore ke dilo tse di tshwanang le gore mongwe le mongwe o nale ditshwanelo, ka jalo basadi ba nou ba batla go apara sengwe le sengwe se batlang go se apara gonne go ka se nne le ope o ba bolelelang sepe.

Fashion-e, diaparo dibaga, tse dilwana tsa go ikgabisa di bontsha jang gore motho ke wa setso sefe? Seka-seka seabe se dilo tseno di nang le sone mo go bontsheng dingwao, ditumelo le tsela e motho a lebegang ka yone

Go ya ka setso, fa mosadi a sena go nyalwa o tshwanetse go simolola go apara moaparo o rileng. Ke moaparo o feng o mosadi a nyetseng o tshwanetse go apara, goreng go le jalo? Ke go bontsha tlhompo le boikokobetso mo setsong le mo bagolong le mo molekaneng wa gagwe. Tshwan'tse o apare diaparo tse di telele tse di fitlhang mangwele di sa tlhagise le magetla.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka eng, goreng ba dira ka selo seo? Neela maina a mararo a meaparo ya Setswana e o e itseng. Ke makgabe, a ka tswa a dirwa ka letlalo la kgomo, one le seope le, ke sa itse gore ke lereo le le siameng la Setswana, mme ke seshweshwe se dirwa ka letsela le le blue le le mmala wa mare.

O akanya eng-e ka kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi, tlhalosa ka bokhutswane. Ke akanya e le tlhompo, go tlhompa setso se eleng sa gago, o bontshe boikobo mo go sone.

O akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di fashion-e tsa se gompieno kgotsa a o di leba e le dilo tse pedi tse di farologaneng? Ke bona e le dilo tse pedi tse di farologaneng, ke bona e le dilo tse pedi tse di farologaneng.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa jang tsela e basadi ba aparang ka yone mme diaparo tsa setso di na le seabe sefe mo bo bolokeng ngwaoboswa.

Mo mabenkeleng a a farologaneng, o tla fitlhela karolo e e farologaneng ya diaparo tsa banna mo letlhakoreng le lengwe, mme karolo e nngwe e le e e farologaneng ya diaparo tsa basadi mo go le gong. O tla bona diaparo tsa banna di na le mmala o senang bogale thata mme fa o leba ka letlhakore o tla bona gore mo karolong ya banna ba na le diaparo tse di diretsweng banna le basadi. A o akanya gore fashion-e eno ya se gompieno e thusa go rotloetsa go leka-lekana ga basadi le banna? Tlhalosa ka botlalo le gore a o dumelana le ntlha eo. Ee, ke dumelana le ntlha ya teka-tekano mo basading le banna, go s'ke ga nna le ope yo fetang o mongwe ka sewe, ebile ke nagana gore seo s'a thusa gore re s'ke ra nyatsana re le batho.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago kgotsa mabapi le mabaka a ikonomi a ile a ama jang tsela e basadi ba aparang ka one le tsela e e lebegang ka yone.